Sebini seo ke se ratang ke Makhadzi, sebini sa Limpopo hobane o tswa mahaeng hape ke mohlala o motle wa hore ntho e nngwe le e nngwe e na le nako ya teng. Ebile o re bontshitse hore mohale o tswa marweleng mme ha o sebetsa jwalo ka lekgoba, o tla phela jwalo ka morena. Ke ithutile le dintho tse kang mamello ho yena, mme ke iponetse ka mahlo hore mamello e tswala katleho.

Metswalle ya ka, nka ikutlwa ke thabile haholo ebile ke le motlotlo haholo ha nka hlahella televisheneng. Hobane ho tloha ke le ngwana a monyenyane dilemong, esale ke rata hore nka hlahella televisheneng ka tsebahala lefatshe ka bophara ka baka la talente ena ya ka ya mmino eo ke nang le tjantjello ho yona, ebile ke e rata ka mmele pelo le moya. Nka ikutlwa ke thabile haholoholo holo ha nka thola monyetla wa hore ke hlahelle televisheneng ka nnete.

Ho phallela hangata ho sebediswa bakeng sa modumo, video le dipapadi. Ha feela o na le kgokahano ya internet-e e tshepahalang, se sebediswa sa hao se ka bapala filimi yohle kapa lenaneo la TV hantle ntle le tshitiso. Ho phallela ho sebetsa ka ho qhetsola ditaba jwalo ka filimi, dikotwana tse nyane kapa di-packet-e tsa data. Di-packet-e tsena tsa data di romellwa ho sebatli sa hao, moo sebapadi sa video se tolokang data jwalo ka filimi. Hang ha sebatli sa hao se na le di-packet-e tsa data tse lekaneng ho qala, filimi e qala ho bapala.